Umphathi wepulazi kumele aqikelele ukuthi amaqanda akhe, uma iyinkukhu ziwakhiqiza, ziwakhiqizela endaweni e-right, noma endaweni elungile, cause-ke ngoba kuyenzeka ukuthi.

Ngicabanga ukuthi ubuchwepheshe, into obungayenza ukuthuthukisa noma ukwandisa izikhala zemigqa empilweni yenhlabathi kanye nesivuno sezitshalo. Bungabheka, kungabeka into yokuthelela ekwaziyo ukusensa ukuthi sekomile endaweni. Uma kuqeda koma, ukwazi ukuthi amanzi eyiphumele, athelele ukuze iyitshalo zihlezi zinamanzi, zingasweli amanzi.

Ukuswela amanzi noma ukungani kwezulu uma betshalile. Kuphinde kube imfuyo engena endaweni la batshale khona, idle iyitshalo zisencane, begcina bethola, bengayitholi inzuzo. Kuphinde kube abantu abatshontshayo, abangena eyingadini zabantu betshontshe iyitshalo. Bese kube amakhasimende, angithengi iyitshalo sezikhona zize zibune.

Mphathi, bengicela ningiphe uxhaso njengehhovisi elikhulu likahulumeni elibhekelele abantu abasafufusa emphakathini. Shuthi mina ngifuna ukutshala iyitshalo engizokwazi ukuthi ngisize umndeni wami, kanye nomphakathi engiwakhele. Ngaleyo ndlela, bengicela ukuthi ufake imali ukuze ukwazi ukuthi yonke into yenzeke ngendlela e-right-i. Ikwazi ukusaphotha umphakathi. Umphakathi wala endaweni ungalobo ugibela iyimoto uhambe uye emadolobheni uyothenga iyitshalo. Kube kuyinto esingakwazi ukuthi siyenze nathi la emphakathini.

Iqhaza abangalibamba elokubambisana nomphakathi. Umphakathi uthenge kumtshali wasendaweni, ungaphumeli ngaphandle uyothenga kwenye indawo, uthuthukise umnotho wangaphandle, uthuthukise umnotho wakuleyondawo emphakathini. Bethengelane bodwa.

Abantu ngibona ngathi abazi ukuthi kuningi kanjani izinto ezenziwayo ukuze kukhiqizeke ukudla. Ngoba kube bayazi, ngabe abahlezi bekhuluma, bekhala ngokuthi ukudla kuyabiza, ukudla kunje kunje. Abanye bathola ukuthi bathenga ukudla, bekuchithe, bengakusebenzisi, benganiki nanabantu abahlala emgaqweni, laba abangena makhaya. Bekuchithe.

Ngingasebenzisa isikibha esinemikhono emide, ibhulukwe elide, kanye namasokisi amade, nachathulo, bese kuba isigqoko esinomphetho obanzi, bese ngisebenzisa nama-glove, namagilavu ahambisana nekhemikhali engiyisebenzisayo, ukufutha izinambuzane.

UThomas kumele acele umphathi wakhe ukuthi isikhathi akasisebenzisayo sokuvuka, asithi ukuhlehla kancane. Uma kade evuka ngo-six, mhlampe bese evuka ngo-past seven, ilanga seliphumile ukuze engeke egodole. Ephinde ezame ukumtholela imoto ezokwazi ukumthuthela iyimpahla, engahambi ethwele iyimpahla eyisindayo, ehla enyuka nazo.

Izidingo zemakethe yizo ezenza ukuthi abantu bazi ukuthi kumele bevune nini. Nnjengokuthi uma abantu abaningi befuna ama-orintshi ngaleso sikhathi, mhlampe okuqaleni konyaka kumele ukuthi kuvunwe kakhulu ama-orintshi. Uma kuwukuthi abantu ekuqaleni konyaka bafuna kakhulu ikhabishi, kumele kuvunwe kakhulu ikhabishi.

Abalimi kumele behambe beye kudokotela oseduzane, becele ukuthi engakwazi yini ukubanika noma unazo yini izibulalinambuzane zezikhonyane, ukuze bezothenga izibulali , izibulalizinambuzane ezihambisana naleziyinambuzane eyihlobe zihlasele iyitshalo zabo ngaleso sikhathi.

Ngingabachazela ukuthi ilokhunjani i-hydrophonic greenhouse, iyasiza ekutheni iyitshalo zikhule masishane, akufani nanoma uyitshalele engadini yakho. Iyitshalo zakho kumele siyaphuza ukukhula kanti futhi iyakwazi ukuthi iwonge amanzi, ayikufani noma uthelela engadini, iyakwazi ukonga amanzi. Ngaleyo ndlela leyo, uyakwazi ukuthi ungabi neyidingo isidingo kakhulu samanzi, njengokuthi uma kusebusika, ungakwazi ukutshala. Yona ebusika futhi uyakwazi ukuthi utshale kusebusika.

Izinselela ongayilindele ngokushintsha kwesimo sezulu, kuya ngokuthi sishintsha siba kanjani. Uma sishintsha siba sekutheni izulu alisani noma kusuke sekuba nesomiso. Lokhu kuzokhomba ukuthi inyama eyitoro izobiza kakhulu njengoba iyilwane, njengeyinkomo, neyimbuzi, neyiklabhu, zonke nje iyilwane lezi, zizofa zibulawe isomiso, zitholakale kancane, bese kuthi eyitoro inani liyakhuphuka. Bese uma kuwukuthi isimo sezulu sishintsha sibe sekutheni izulu lina kakhulu. Lokhu kuzodala kube neyikhukhula, kushone abantu, bemuka, izindlu zimuke, abantu abakhe eduze komfula kumele beqhelele, abakhe eduze kolwandle kumele beqhelelane, cause.

Ukudla lokhu okufakwa ethinini noma okuqandisiwe, inani lakhona lizokhula, liyakhula, lihlezi liyikhulela.

Ngingaphatheka kabi kakhulu kulokho and into engingayenza nga, uma udokotela uma engichazela ukuthi inkomo akuqinisekile ukuthi izophila emva kokuthi ilashwe, ngingakhetha ukuthi ingcono ibulawe bese sidayisa inyama yayo. Ngaleyo ndlela siyakwazi ukuthi sizuze ngayo leyo nkomo, siphinde sikwazi ukuthi sidle kuyona cause nathi uma isala sizoyiladla.

Ubuchwepheshe lobu njengamathuluzi aphathwa ngezandla. Le mishini yokwazi ukuthi uvune, iyakwazi ukuthi isheshise isikhathi noma isheshise ukuqeda ukuvuna. Futhi iyasiza ukuthi abantu bengalimali ezandleni cause uma, uma uvuna ngezandla, abanye abantu bayahlabeke, uma kuwukuthi uvuna iyitshalo eyihlabayo, bephinde zithintwe ngezandla, zingenelwe amagciwane, izinto eyikanjalo. Kanti lokhu kuyashesha.

Ukucabanga imizwa kaZanele yashintsha kakhulu ngoba, emva kokuphelwa umsebenzi ubehlala ekhaya, ingekho into akazoyenza, ehlala ejika nelanga, engenayo imali yokuthola ukudla, futhi engenayo imali engenayo. Uma eseqala etshala enakekela ingadi yakhe, uyakwazi ukuthi ehlezi kukhona into azoyenza ngosuku and uyakwazi ukuthola izinto akazoyidla, futhi uyakwazi ukuthi adayise iyitshalo zakho kuze athole imali engenayo.